A swi nge he khumbi kahle hikuva loko tihakelo ti ya ehenhla swi vula leswaku ri ku fanele swa ku hi humesa yona mali yo tala nakona kuma a ku tirheki swi hi vuyisela endzhaku.

endlaku leswaku tihakelo ta mabazi ti ya ehenhla i loko vanhu vo tala va tirhisa rona bazi se swi endla leswaku tihakelo ti ya ehenhle hikuva vanhu vo tala na vona va chavela wona mathekisi mathekisi a le henhla nakona vo tala vanhu a va na yona mimovha ya vona ya ku va susa etindhawini i va yisa kona kun'wani hikwalaho va teka tibazi.

Pfumelelani na swona a swi tani hikuva vadyuhari vo tala a va rhandzi ku fambafamba u va kuma va ti tshamele eka makaya ya vona a wu nge va kumi ngopfu eka tona tindlela kumbe swona swihungasi kumbe tona timovha.

Ri endla leswaku swilo swi va hi ku lulama hikuva u swi kota ku xava rona khadi ra n'hweti hinkwaro loko u khome khadi rero u khandziya hi rona a ka ha ri na leswaku u fanele u hakela mali kumbe u ya xava futhi siku rin'wana na rin'wana.

Ina a ndzi ta yi tirhisa yona khadi hikuva a ni swi tiva leswaku loko ni xava yona khadi a ka ha ri a ka ha ri na nkoka leswaku ndzi hakela hambi ndzo ndzo va ndzi nga ri na mali kumbe ndzi dye mali yo khandziya loko ni ri na khadi na swi tiva leswaku ni kahle ndza fika la ndzi la ku ya kona.

Hleketa leswaku a va hlangani ni yona mintlhontlho yo tala hikuva kusuka eka yona mali yo hakela u ya eka rona khadi a swi hluphi u xava rona khadi loko u xave rona khadi u khome rona khadi a wa ha hakeli ebazini.

Ndzi nga zama ku vulavurisana na vona hi yona ndlela ya nhlonipho no vonisana leswaku hi nga tirhisana njhani ndza tshemba vanhu loko va hlonipha na vona va ku hlonipha kambe loko u vulavula na vona hi yona a va nge ku yingiseli.

Va va humesa hi ku hatlisa hikuva mabazi ya famba hi nkarhi a ma fambi nkarhi wun'wani na wun'wani ku fana na wona mathekisi kumbe swin'wanyana.

A ndzi ta zama ku vulavula na vona hi wona moya wa le hansi hambi ni kavele a swi vuli leswaku u fane ni vulavula na vanhu hi ndlela yin'wanyana kumbe ni nga tirhisani na vanhu van'wani hi ndlela yin'wanyani hikuva ndzi karhele i ntirho wa mina se a wu fane ni wu endle hi yona ndlela leyinene.

I ku onheka ka mabazi u kuma bazi ri onhaka a ndleleni a ri karhi a la ku yisa vanhu entirhweni vanhu lavo na vona u kuma va nga twisisi se va va va va va holovela yena muchayeri nakona muchayeri i nga ri yona nkingha ya yena.

A swi ta ni endla ni nga twi kahle hikuva hikuva entirhweni vona a ndzi tshembi leswaku va ta swi nghena leswaku mabazi a strike-le kumbe mabazi a onhekile so a swi ta ni lwisa na valungu va mina entirhweni se a swi nge a swi nge ni khomi kahle.

Hi nkarhi wo tala ndzi ehleketa leswaku va terekela ku kuma miholo valava miholo ya vona yi yisiwa ehenhle hikuva na yona minkarhi va tirha nkarhi wo leha.

Ndzi nga zama ku n'wi hlamusela leswaku a twisisa ndzi ta n'wu byela leswaku a ndzi xave rona thikithi ra vhiki kumbe n'hweti hinkwayo nakona a ni nga ha ri na yona mali yo khandziya se loko ni fika emabazini ndzi kume leswaku mabazi ya sitirayika se ndzi vuyela endzhaku ku ya lava yona mali yo khandziya ndzi kombela a ndzi rivalela.

swi va khoma kahle hikuva va swi tiva leswaku loko ma bazi a sitirayika vanhu vo tala swi ta va boha leswaku va ya khandziya tona timovha ta vona.

A swi va khomi kahle hikuva loko tihakelo ti ya ehenhla swi endla leswaku business ra vona ri nga fambi kahle a ku vi ni mali ya kahle leyi nghenaka.

Ina a ndzi ta va pfuna ku xava ro thikithi lero hikuva ku va pfuna ka mina a ku nge a ni nge lahlekeriwi hi nchumu.

Hi mavonelo ya mina ni vona onge swa vudyuhari swi nga pfuna swinene eka vona vadyuhari hikuva loko va ri voxe va nga swi kota ku ti endlela swilo swa vona ku nga ri na vanhu van'wani hambi vanhu va ye emintirhweni kumbe eswikolweni vadyuhari va nga swi kota ku tinyimela hi vu vona.

Ti-smart card i tikhadi leti hi ti xavaka loko hi lava ku khandziya bazi hi nga lavi ku hakela hi mali ebazini nakona ti-smart card ti le hansi swinene no hakela mali eka yona bazi.

Ehleketa leswaku tibazi leti ti hambana hi timali a ti fani, ku na leti ri ku ta mali ya le henhla ku na leti ri ku ta mali yaleyo ntsinini nakona ti ya hi service ya kona. Hikuva ku na letin'wanyani ti famba ti yima lomu ka ti-bus stop yin'wana na yin'wana, nakona i ta laha ni emalokixini ku na letiya to famba mpfhuka wo leha.

Ndzi nga endla leswaku ndzi wisa nkarhi wo leha loko se ndzi ta ya ndzi ya chayela ndzi swi tiva leswaku ndzi na matimba. Nakona a ni karhali hi ku hatlisa kumbe, a ku fanele loko ku ri tibazi leti ta mpfhuka wo leha ku famba tona tidirayivha timbirhi leswaku ti ta swi kota ku pfunana endleleni. Va cincana loko un'wanyani a kha a karhele, ku chayela un'wanyana. Hi yona ndlela yaleyo ku nga hunguta tona tinghozi leti ti endlekaka emagondzweni.

Tibazi ti nga hlayiseka loko vanhu lava va ti khandziyaka va ti hlayisa, na vona vachayeri lava vachayelaka ku va ti chayela hi yona ndlela leyinene. Hi mukhuva wolowo tibazi ta hina ti ta hlayiseka, nakona loko mapatu ya lunghisiwa tibazi a ti nge hatli ti onhaka.

Endleka leswaku ku va ni ku kokela ndzhaku loko swi ta ka leswi swa swihahampfhuka i maxelo ya siku. Siku rin'wanyana loko yi pfuka loko u pfuka ku ri ni mpfula kumbe ku kha ku ba moya ngopfu hi swona leswi endlaka leswaku ku va ni swivangelo leswaku ku va na ku kokela ndzhaku ka ku famba ka xihahampfhuka.

Lexi endlaka leswaku ku va na ku kokela ndzhaku wa swihahampfhuka ni maxelo, ku va na siku rin'wana u kuma ku pfuka ku ri ni mpfula kumbe ku kha ku ba moya ngopfu sweswo swi endla leswaku ku va na ku kokela ndzhaku.

Loko ndzi yiveriwa xona ndzi nga famba hi milenge hikuva a ku na xin'wana lexi ndzi nga xi endlaka. Kumbe ndzi nga zama ku kombela eka vanhu lava va timovha leswaku va ndzi nyika yona lifiti ndzi fika lomu ndzi yaka kona.

U fanele a n'wi xavela swakudya leswi a ta swi kotaka ku dya emahlweni, swo nerisa nakona u tlhela u n'wi xavela na ti-fruits. U tlhela u n'wi vekela na mati eka tona swakudya leswi, nakona loko u swi kota u nga n'wi khomisa yona two hundred leswaku a swi kota ku xava leswi a ta swi navelaka emahlweni ka rona riendzo lero.

Ina ndzi vona swi hlayisekile nakona ku famba hi bazi navusiku. Loko tindlela ta kona ti ri kahle leti mi fambaka eka tona, ku vonakala nakona dirayivha wa kona a nga karhalanga.

A va faneriwanga ku pumberiwa ntsengo wo khandziya mabazi hikuva na vona va fana na vanhu van'wanyana, nakona na vona ku na mali leyi va yi kumaka mali leyi i nga va pfuna ku khandziya rona bazi rolero.

Yo famba kona tibazi tin'wanyani ku na laha ni vanhu va swi kotaka ku veka tona tinhundzu ta vona. Na vona ndzi vona yi ri kahle hikuva bazi tibazi to tala ku na laha ni u vekaka nhundzu ya wena, a wu tshami na yona nhundzu leyi eka xona xitulu and a yi nge ku tshamisi ku vava.

ndzi famba hi milenge ekusuhi ka patu ndzi fanele leswaku ndzi phamaphama ndzi langutisa lomu ndzi yaka kona. Hi yona ndlela yaleyo hi kona laha ndzi ta hlayisekaka, ndzi nga fambi ndzi ri bizi hi foni kumbe ndzi tona ti-earphone-i ndzi tona tinghoma.

Kokwana loko mi xava thikithi ra bazi hi yona inthanete, mi fanele ku va mi ri na na bangi mi xava online. Loko ri heta va ta ri eka yona foni ya n'wina loko mi heta mi ta ya na ri humesa kona kwale internet cafe kumbe mi ya straight kwale internet cafe mi fika mi ri xava kona, va ta mi humesela rona.

hi lava tindlela ta hina ti hlayiseka ku fanele yona mimovha na yena i chayela hi yona ndlela leyinene, na hina vanhu lava hi tshamaku kumbe hi tirhisaka tona tindlela teleto hi fanele hi famba kumbe ku tirhisela tona tindlela teleto hi yona ndlela leyinene. Loko ti sungula ku onhaka la ku fanele ku lunghisiwa laha ku huma ka kona ti-pothole.

Luxury Coach i bazi ra xiyimo xa le henhla, i bazi leri fambaka kwale tilokixini a ri fambi emadorobeni a ri fambi malokixini. Nakona service ya kona i service ya ya le henhla a yi fani na leti tibazi tin'wanyani.

Ndzi nga tsakela ku tirhisa yona bazi ya hikuva yi kahle yona bazi leyi ku famba hi yona mimpfhuka yo leha. Nakona u fika wa ha hlayisekile, u fika u nga se wa ha ri kahle emirini. Se ndzi nga tsakela ku tirhisa yona ya bazi ya City to City.

Ndzi twa ndzi nga a ndzi titwi kahle loko hikuva ndzi ta tsandzeka ku xava rona thikithi ra bazi hi yona netiweke yeleyo. Se a ndzi nge titwi kahle hi yona ndlela yeleyo.